Endaweni yangakithi, intuthuko isasalele emuva ngenxa yokulungiswa komgaqo, umgaqo wethu awulungisekile ngendlela elungele ukuthi kungahamba izethuthi. Sihamba amabanga amade uma ngabe sifuna izinto zokuthutha. Siyacela uhulumeni ukuthi angenelele, asisize ukulungisa umgaqo ukuze ukwazi ukuthi izinto zokuthutha zifike ezindaweni esihlala kuzona ezingamakhaya.

Ama-shuttle uhlelo olungaletha inguquko enkulu uma ngase lihlangane nezokuthutha esinaso ngenxa yokuthi wona uma ngabe ehamba, afika ngesikhathi ezindaweni futhi akabizi kakhulu. Angena kuzo zonke izindawo ahambele yisho amakhaya, ikakhulukazi mekuthiwa unomthwalo omkhulu, ayakwazi ukuthi akuthathe akubeke egcekeni ekhaya lakho.

Ezokuthutha zesonto zenza umsebenzi omkhulu kakhulu, ikakhulukazi mezithutha abantu abadala, ziya banakekela. Zibathatha ezindaweni ezifanelekile, zibehlise ezindaweni ezifanelekile kanti izithuthi zomphakathi azibaniki isikhathi esanele futhi azibabeki ezindaweni lapho befuna ukwehla khona. Izithuthi zamasonto izona ezihamba phambili ngenxa yokuthi ziyabanakekela abantu abadala.

Njengomshayeli weloli elithutha izimpahla, mese ngisondele endaweni lapho kukhokhelwa khona, ngiye ngijabule ngoba ngiyalibona ukuthi ibanga selisondele lapho ngiya khona. Ikakhulukazi mese ngidlule khona, ngiyazi seluluncane uhambo esekufanele ngiluhambe ukuze ngifike la ngisuke ngiphuthuma khona ngenxa yokuthi umangabe uzodlula kulezi zindawo ezikhokhayo, yizona ezenza ubanga ukuthi libe lifishane, le ndlela osuke uyihamba.

Kungumsebenzi wethu siwumphakathi ukuthi senze isiqiniseko sokuthi abantu abadala bethu bayanakekeleka umangabe behamba ngezithuthi zomphakathi. Kumele senze isiqiniseko sokuthi bayahamba bafike ezindaweni bephephile, baphinde babuye ezindaweni abasuke beye kuzo bephephile. Kuwumsebenzi wethu njengomphakathi ukuthi sazi ukuthi abantu abadala bethu bathola ezokuthutha ezisezingeni eliphezulu.

Ngenxa yokushoda kwezinto zokuhamba, sizithola sesisebhasini sibaningi, okungenza impilo ibe nzima kakhulu uma ngase kuthiwa kwenzeka ingozi kulolo bhasi, baningi abantu abangalimala ngenxa yokuthi abantu basuke begcwele ngokweqile ebhasini. Sizithola sesifika emsebenzini sikhathele ngenxa yokuma ibanga elide, simile ngoba ingekho indawo yokuthi sihlale phansi.

Indlela elungile engasetshenziswa ukuthi kuhanjiswe izimpahla ngezitimela, izitimela ziyakwazi ukuthwala umthamo omningi, ongathatha ibanga elifishane ukuthi ufike la kumele ufinyelele khona. Namanani azoba phansi ngenxa yokuthi ziningi izimpahla ezihamba ngesikhathi esisodwa, kuphephile ngazo zonke izikhathi.

Abadala bayazithokozela ezokuthutha zesonto ngoba zibathatha emakhaya, ziphinde zibabuyisele emakhaya bephephile, azilayishi ngokweqile emgaqweni futhi ziyayilandela yonke imithetho yemigwaqo.

Izitimela ziwuhlobo oluphephile esingalusebenzisa, ikakhulukazi ngoba ziphephile futhi zihamba isikhathi esifishane. Azinabo ubungozi obukhulu namanani azo aphansi kakhulu, wonke umuntu angakwazi ukuthi angasikhokhela isitimela.

Amabhasi uhlobo olubalulekile lezokuthutha emphakathini yethu, kumele siqinisekise ukuthi sibaphatha ngendlela efanelekileyo abashayeli ukuze nabo bakuthokozele ukusihambisa ezindaweni esisuke sibheke kuzona. Kubalulekile ukuthi sihloniphane, siphathe imali elingene ukuhamba lwaloso sikhathi ukuze singabi nezinkinga zokuthola ushintshi ebhasini. Kubalulekile ukuthi sifike ngesikhathi ngoba amabhasi ahamba ngezikhathi ezisuke zibekiwe.

Ezokuthutha kumele ziqinisekise ukuthi ziyabanakekela abantu abadala. Kumele zibathathe ezindaweni eziphephile ziphinde zibabeke ezindaweni eziphephile. Kumele bangahambi amabanga amade ukuze bafike kwizithuthi abazohamba ngazo, kumele zibanakekele ngaso sonke isikhathi, noma sebegibelile, bathole indawo yokuhlala, bangami ngezinyawo baze bafike lapha ebeya khona. Kubalulekile ukuthi behlezi bebanakekela, behlezi bephephile ngazozonke izikhathi.